Data i xilo lexi xi ku pfunaka ku va u nghena eka inthanete, ku va u vona swilo kumbe ku tirhisa foni ya wena hi ndlela leyi yi tirhisaka xi inthanete. Ku fana no nghena eka Google, u kamba tinomboro ta Lotto kumbe u nghena eka WhatsApp u pfuxela maxaka ya wena. Data i xilo lexi xi ku pfunaka ku va u kota ku nghena eka swilo swa network, swilo swa internet. Data ri tirha hi ndlela leyi, data hi rona u kota ku download-a swilo swo karhi. Swi ya hi ku data ra wena i tingani. Data i xilo lexi helaka, loko xi herile u fanekele u xava u chela nakambe. Data i xilo lexi ku pfunaka ku va loko u nga ri na airtime vanhu va kota ku va fonela u tirhisa data ra wena eka WhatsApp.

Data ra durha emasikwini lawa hikuva vanhu va ku tala va tirhisa rona vanhu vantshwa vo tala va tirhisa data a va ha ri na mhaka na ti-airtime.

Vo tala va tirhisa data swinene. Vantshwa vo tala va xava data hikuva sweswi eka minkarhi ya sweswi leswi tirhaka hinkwaswo swi tirha hi data. A ku na xilo lexi nga tirheki hi data.

eka riqingho ra yena a nga tirhisa ku nghena ka inthanete a cheka swilo hinkwaswo leswi a swi lavaka. A nga cheka weather, a nga cheka tinomboro ta Lotto, munhu a nga tlhela a download-a WhatsApp a kota ku vulavula na maxaka ya yena, munhu a nga download-a TikTok a kota ku vukhela tivhidiyo ta yena. Swi endla ku ri na ngqondo ya wena yi relax-a, u kota ku vukela leswi u swi rhandzaka leswi swa ku hlekisa.

Munhu a nga kota ku teka data a apulaya mintirho leyo karhi, munhu a nga teka data a cheka weather ya laha a tshamaka kona, munhu a nga teka data a kota ku vulavula na vanhu va le matikweni ya le kule.

A yi hambananga na matirhiselo ya Wi-Fi. Data ya fana na Wi-Fi hi ndlela ya matirhiselo. U nga kota ku vulavula na vanhu va le kule, u nga kota ku download-a swilo, u nga kota ku tlhela u nghena ka WhatsApp hi Wi-Fi.

ka data swi endla ku ri data ra wena ri famba slow ri nga hatli ri hela, u kota ku tirhisa kahle ri nga helanga.

E-e, a swi hambani, data i data rin'we. Kambe loko u ri na three G, four G, kumbe five G, ku hambana ka swona i ku three G yi slow network ya kona a yi khomi kahle leswi endlaka ku ri data ra wena ri hlwela ku hela. Four G na yona a yi slow yo va kahle, data ra kona a ri hatli ri hela na kona. Kambe eka five G data ri hatla ri hela hikuva network yi kahle ngopfu, yi khoma kahle. A swi teka swi a swi teki nkarhi ku ri data ri hela, ri hatlisa ri hela data ra wena.

Ku tirhisa data yo tala hikuva loko u bela munhu riqingho hi vhidiyo, loko vhidiyo liya yi teka mali yo tala swinene. Yi teka ti-data to tala vhidiyo.

A ku na tihakelo leti fihliweke wena u fanekele u pulana na vanhu lava xavaka data eka vona, ku ri u kombela ku hakela one fifty, va ku nyika data leri nga kona ra one fifty. Kumbe u lava data u endla tipulani to u lava ku xava data ra three hundred, loko u xave data ra three hundred a ka ha ri na timfihlo tin'wana ta tipurayisi leti u fanekeleke u ti hakela.

Kahle data a ri fanekele ri hela loko u hete ku ri tirhisa ku nga vi na ti-expiry date, hikuva loko ku ri na ti expiry date swi hi dyela mali. Hina van'wani a yi tirhisi ngopfu data, u kuma ku ri hi tirhise data leritsongo hi tirhise eka ten GB hi tirhise five GB ntsena ri heta swona ri expire-ra. Leswi vulaka ku ri ri tlhelela eka vona. Va hi dyela timali ta hina, a swi fanelekangi ku ri data ri va na siku leri expire-ka hi rona.

Malume u fanele ku ya eka Vodacom shop a ya a ya kamba kumbe a ya lavisisa pulani leyi n'wi faneleke. A ya a ya va byela ku ri yena u lava pulani ya mali muni leyi a nga ta kotaka ku yi hakela hi n'hweti hi n'hweti. Kambe naswona loko malume a lava data leritsongo a nga xava hi airtime, kambe data leri ra airtime ri hatla ri hela a hi ra n'hweti hi n'hweti.

Tifoni nkoka wo xava mobile data i ku va tifoni to tala a ti swi koti ku tshama ti nga ri na data. Tifoni to tala ta masiku lama ti tirha hi data, loko ku nga ri na data foni ya wena a yi nge tirhi kumbe yi nge tlangi leswi u lavaka ku yi tlanga swona.